Umuntu olahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali ebhanga, kufanele aye ngebhanga yakhe bazokwazi ukumrhelebha abasebenzi bebhanga namkha nje njengoba izinto sezitjhugulukile uyakghona ukufowuna namkha nangabe ubona ngathi ifowunu ayikakaphephi khulu, uya ngebhanga uthathe ikarada lakho lebhanga uthatha nepasa lakho, uya ngale ngebhanga bazakurhelebha.

Awa, i-insurance angeze yanghonghoyila ngesiqunto esithethwe ngukosikazi nobabakwakhe kodwana kuba nesibalo sabentwana ebavumelekileko bona bafake ngaphasi kwe-insurance.

Umbuzo ofanele kubuzwa mumuntu lokha nakavula i-akhawundi ye-bank, mbuzo wokobana imalakhe izokuphepha na, begodu mubuzo wokuthi imalakhe nakayongakho e-akhawundini uzakuzuza malini.

le yokobana abantu badosele imali abangakavumelani ngayo, imali esedlula leya ebavumelene ngayo. Abantu abayenza imalimboleko banekinga yokuthi lokha nasele badosa imali, abasadosi enivumelene ngayo elingeneko, sebadosa ngaphezu kwaleya.

isiza umuntu lokha nasele angaberegiko nafana lokha asesibhedlela agula iyakghona ukumupha irhelebho namkha isekelo lezeemali lapha adinga khona isekelo, bayamnikela isekelo.

Bungozi bokutjala imali emkhakheni wezokwakha, bukhulu khulu ubungozi bakhona begodu buyingozi khulu ngombana imakhiwo yanje iyahlala beyimotjhakale begodu imali yokulungiswa godugodu nakho seyifuneke imali enengi begodu nakho sewuthi uwakhile, for ukuthi batjho uzarentisa, abantu abafuna ukurenta bangabi khona.

Umuntu orhola, awa, umuntu orhola imali encani akakghoni ukuthola imalimboleko ngombana ababolekisimali kanye namabhanga bafuna umuntu orhola imali ephezudlwana ngombana bayakghona ukumethemba ebile bayathemba ukuthi uzayibhadala kuhle imali leyo ayibolekileko begodu uyathembeka.

mboleko yobuntu, yimboleko leya yemali lokha umuntu ayibolekela for ukufezekisa iimfiso zakhe namkha ukuhlanganisa iindingo zakhe.

umuntu nakavula i-insurance kufanele aqale imigomo nemibandela yakhona, aqale inzuzo yakhona bonyana uzokuthola ini.

Iintokfela zisiza umphakathi ngendlela ekulu khulu nendlela ebonakalako ngombana lokha imali nakusele iza ngakuwe, uyakhona ukwenza into ekulu, into enomehluko epilwenakho njengokwakha. Lokha nithi manirholisana, asithi niyi-ten, imali masele iza ngakuwe uyakghona ukwakha namkha uthome ibhizinisi lakho elitjha wenze okunye okuzokwenza umehluko epilwenakho.

Lokha umuntu nakangakghoni ukuphetha isivumelwano sokubuyisela imalimboleko ayithetheko emuntwini, asithi imalimbeleko leyo uyithethe emuntwini, umuntu loyo uzokungena ngekhabo namkhana emzinakhe, athathe izinto ezilingana nemali leyo ayibolekileko. Bese kuthi lokha amabhanga, nangabe imali leyo imalimboleko uyithethe ebhangeni, amabhanga azonande amthusela ngamagcwetha bonyana bazomisa emagcwetheni kuze kufike lapho ayibhadala khona imalakhe. Kodwana njenganje sekutjhugulukile, sekunamakhamphani, sekunamakhamphani anqeda abantu abaneenkolodo lokha sithi nabakoloda amakhamphani imalimboleko, bayakghona ukubarhelebha bona babhadale imali leyo.

Abantu bafaka isibawo sokuboleka imalimboleko lokha nangabe batjhodelwa yimali. Asithi umuntu oberegako nakhu-ke utjhodelwa yimali ufuna ukwakha, uzokuya ekampanini ayokufaka isibawo semalimboleko nofana aye emntwini afake isibawo semalimboleko ukuze aphethe isifiso sakhe sokuqeda umuzakhe namkha umuntu ofuna ukuthoma irhwebo uyakhamba ayokufaka isibawo semalimbeleko, ukuze enze umehluko epilwenakhe. Abantu bafaka isibawo semalimboleko ngombana bafuna ukwenza umehluko epilweni nabo, bafuna ukutjhugulula ubuphilo babo.

nakasemrarweni imali ye-intjhorensi uyithola ngokuthi kufanele aye epholistetjhi ayokubhalisa i-affidavit. I-affidavit leyo ngizo ezomfakazela kobonyana usemrarweni begodu kuzokufuneka nobufakazi obufakazela bona ngokweqiniso usemrarweni, akakhwabanisi.

Imali kamaliledinini yimali ekwazi ukusetjenziswa ngefowunu, ukuthumela imali ngefowunu namkha ukuyonga Uberegisa ifowunu, yimali kamaliledinini leyo.

Njenganje iinkhathi sezitjhugulukile umuntu uyakghona ukuthumela imali ngomaliledinini. Sebayenzile ama-USSD na, yi-number, yinomboro oyidayilako lena nangabe ufuna ukuthumela imali ngomaliledinini. Kuneenkhetho ebazokunikeza zona bona ukhethe begodu sekunama-epu wokobana, wamabhanga. Uyakghona ukwenza yoke into lapha, ingathi usemtjhinini webhanga kwamarerhe.

Ubungozi obungehlela umuntu osebenzisa ihlelo ledijithali ukubhadela iinkwelede, ukwebiwa kwemininingwana nelwazi lomuntu, ukulahlekelwa yimali ngebanga lokukhwabanisa, ukuhlaselwa ngama-pipe ekubizwa bona ma-cyber attacks, iinkinga zobuqhwepheshe, ukungabi nehlelo elivikelekileko.

Esikhathini sanjena kuqakathekile begodi kubalulekile ukuthi umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ngombana i-akhawundi yebulungelo ikurhelebha bona ukwazi ukonga imalakho begodu nawonga imalakho uthola inzuzo ethizileko, akhona amaphesende wenzuzo abakunikela wona.

Lokha umfundi, lokha umfundi nakalisa iimfundo zakhe phakathi lapho abhadalelwa khona iimfundo zakhe, kuzokuya ngemithetho yesikolo ehlukahlukeneko. Kokuthoma, imali yokufunda ngahle ingabuyiselwa, ukulahlekelwa yithuba namkha yisikhundla, isikolodo begodu asiboli, ekukhambeni kwesikhathi kuzokufanele bona umfundi abhadale leyo mali.

Enziwa ngaphambi kobana isibawo semalimbeleko yokufunda siphasisiwe, kuzokufuneka ubufakazi bokobana wena umfundi ophasa kuhle begodu ophumelelako eemfundweni zakhe, ophasa ngamalengiso.

bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi mawuvula i-akhawundi ngombana bafuna ukuqinisekisa bonyana awenzi ubukhwabanisi begodu lokha nasele kuba nemiraro ebulungelweni yemali , bayakwazi ukuthi bazakuthola kuphi nasele bakufuna, kuphuthuma.

Kubalulekile ukuthi wonge imali eyaneleko lokha nawuzoba nekhamba eliya kwelinye ilizwe. Kubalulekile ngehloso yokulungiselela ukuphepha nokudleka kwesikhathi sokukhamba iindleko zokukhamba ziqine, ukuvikela kwezeemali ngesikhathi esirhabako, ukuvumela ukuzijamela, ukubalekela ukukoloda lokha ungale kwelinye ilizwe begodu ukwazi ukuhlonipha imigomo nemibandela yelizwe lelo nemithetho yakhona.

Nawunekhambo iindleko ezinengi zibaphezulu siqale iindleko zezinga lesikhungo ekubizwa bona yi-standard indawo yokuhlala ithinta okhunye nakho okuphakathi kwendleko eziphezulu ezidla imali lokha nawunekhambo. Siqale neendleko ezihlanganisiweko lokha uthole i-package yokuthi iindleko zakho zokuhlala nezekhambo zokuya nokubuya, zokudla nokuvakatjhela iindawo ezinye nezinye iindleko zakhona ziyahlanganisiwa lokho-ke kungenza bona imalakho idliwe khulu yinto izinto lezo nangabe unekhamba.

Iseluleko engapha umuntu lokha owonakalelwa yimali nakanekhambo njenganje sekunamakhamphani wezokuthutha nokukhamba wezamakhambo. Amakhamphani la enza ama-package wabantu abafuna ukuyokuvakatjhela kwezinye iindawo abathanda ukukhamba iindawo zangekhethu neendawo zangaphandle. Amakhamphani la enza ama-package lapho wena uzokubhadala ukudla indawo yokuhlala kanye namathikithi wesithuthi ezabe ukhamba ngaso. Amakhamphani la asiza abantu abanengi ukuthi bawonge imali kunokuthi umuntu akhambe ayedwa azenzele ayedwa azibhukhele njalonjalo. Amakhamphani la enza kube ngcono ngokuthi nikhamba nibanengi begodu nemali ayawongeka.

Nangabe nginekhambo elide indlela engihlela ngayo iimali zami engizozisebenzisa ekhambeni lami ngibhala phasi zoke izinto ezizokufuneka ngibeke imali yakhona. Into enyenenye nenye nenye iba nemali yakhona ngiyibekela eqadi bese ngiqale amakhamphani wezokuvakatjhela kwezinye iindawo ngibone kobanyana banama-package maphi bese-ke ngiqalisisa amakhamphanini lawo ukuthi ngiyiphi engathi angeke ingidlele imali khulu.

Kungaliphazamisa khulu ngombana amandla weranda ngiwo ngiwo anomthelela khulu emalini ozobe uzoyisebenzisa lokha nangabe unekhambo elide namkha ikhambo lokuya ngaphetjheya namkha kwamanye amazwe.

Kutjhukuthi uSuhla akhange atjhege amandla weranda akhange ahlolisise amandla weranda wenarheni yange-Amerika nenarha yakhethu le ye-Afrika. Nangabe amandla weranda ngale aphezulu khulu vele imalakhe yangapha asuke nayo eSewula Afrika izoba yincani khulu. Yena bekufanele bonyana ahlole amandla weranda wangale nge-Amerika awafanise njengewangapha eSewula Afrika lakho bekuzomenza bonyana imalakhe ingadleki begodu begeke akhambe bekazokulinda amandla weranda le-Amerikha ukuthi lehle.

Umuntu ofuna ukukhamba ngesiphaphamtjhini nokulala emawotela ngingathi mina akaqale amakhamphani wanjena la ayenzela abantu abanamakhhabo amade amakhamphani lawa abanama-package lapho umuntu bazomongela khona imali bazomehlisela imali kunalokha akhamba yena ayedwa azibhadalela yena ayedwa. Kutjho ukuthi amakhamphani la enza so nangabe banengi abantu abakhambako asithi abaya-Amerika imalakho iyawongekezeka iyawongeka uyakwazi ukuthi ubhadale imali encani kunale wena kade uyibhadala lokha ukhamba uyi-one.

Umuntu ohlela ikhambo elide ngingamyelelisa ukuthi lokha nakazokuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini namkha lebhesi kufuze aye ekhamphanini la athengisa amathikithi lawo la asebenzisana neembhesi lezo namkha neemphaphamtjhini lezo namkha aye ngeentolo lezi ezitlolisiweko ukuthi zithengisa amathikithi weembesi namkha wesiphaphamtjhini begodu angathengi amathikithi ebantwini namkha awathenge ngefowunu ukuze akhandele ubulelesi.

Kuqakathekile ukuthi lokha nawunekhambo elizokuya kwelinye ilizwe ukuthi wonge imali enengi ngombana iindleko ziba zinengi khulu lokha nawunekhambo eliphuma elizweni lakho. Kungenzeka ukuthi iranda liwile namkha iranda likhuphukile, kufanele utjheje izinto ezinjalo, kufuze ukuthi wonge imali enengi ukuze ungazitholi sele usebujameni obuyingozi ngale namkha usebujameni obuthize bokutlhoga imali yokubuya namkha yokutlhoga imali yamahlalo. Kufuze wonge imali ukuze izinto zakho zikhambe kuhle, ungazitholi sele usekingeni uzokwazi ukubuya ekhaya.

Into edla imali khulu lokha nasele unekhambo ngibona ngathi ziindleko ezihlangeneko. Njenganje sekutjhugulukile nawunekhambo kunamakampani wamakhambo ayakuhlanganisela izinto. Lapho-ke uzokuba nesithuthi ozokukhamba ngaso ubhadela imali yakhona begodu indawo yokuhlala, ukudla izinto ozozenza lokha nawuvakatjhele namkha nawusekhambeni lakho iindleko lezi ziyahlanganiswa nazihlanganisa so imali yakhona iba phezulu khulu kunalokha wena uzenzela, ukhamba wedwa, usekhambeni lakho wedwa.

Zinengi iindlela ongawonga ngazo imali lokha nawuya ekhambeni. Njenganje sekutjhugulukile izinto sezincono nanikhamba niyisiqhema, imalenu bayaniphulela yona, kunalokha wena ukhamba wedwa. Lapho kuzakudla imali begodu sele kuneenkhamphani nje zamakhambo. Iinkampani lezi zenzelwe ukuthi zikongele imali kunalokha wena ukhamba wedwa, uzokubhadela yoke imali uwedwa. Nje nanikhamba ngeenqhema kuba lula khulu nongakalela imali, nibhadala imali encani namkha engaphasi kwale wena ongayibhadela wena uwedwa. Imali oyibhadela uwedwa njenganje kuzoba yimali enizoyibhadela nibathathu lokha nanisebenzisa

Esikhathini sanje, ngihlela imalami ngokubhala yoke into phasi engizayifuna namkha engizayisebenzisa namkha engizayenza lokha nanginekhambo elide. Bese ngithi nasele ngihlele imalami ngokubhala phasi yoke into engizoyenza namkha engizoyifuna namkha sele sengihlele imalami. Ngingena ku-inthanethi, ngifune ikhamphani engconywana, ezongongela imali begodu nale ezongisebenzela ngendlela mina sele ngihlele imalami ngakhona namkha esele ngihlele ngakhona izinto engifuna ukuzenza namkha ikhambo engifuna ukulenza, izongongela imali enenani eliphasi njengoba nginekhambo.

Amandla weranda, ubujamo bakhona buyaqhaphaza lokha nawunekhambo ngombana lokha amandla weranda ayehlile kwelinye ilizwe lapho-ke kumnandi khulu ngombana kwelinye ilizwe nangabe amandla iranda aphasi kutjho ukuthi uzokuba nemali enengi. Kodwana lokha amandla weranda enyukile kulele kulelizwe, kuzokuba nzima khulu ngombanyana kuzokutjho ukuthi uzokusebenzisa imali enengi begodu yoke into izokubiza. Kodwana lokha amandla weranda sele ayehlile, kwelinye ilizwe, kumnandi khulu ngombanyana yoke into izikuba lula uzakonga imali.

USuhla bekufuze lokha nakahlela ikhambo lakhe namkha nakahlele imalakhe, bekufuze atjheje amandla weranda we-Amerika ngombanyana nangabe amandla we-Amerika weranda le-Amerika eyenyukile kutjho ukuthi, imalakhe le asuke nayo ngapha izakuba yincani vele. Njengoba imalakhe uthe nasele isirhunyezo kutjho ukuthi, iranda le-Amerika sele likhuphukile. Bekufuze atjheje yena ukuthi amandla weranda asebujameni obunjani, bekufuze ahlele imalakhe ngaphambi kokuthi akhambe.